Njengomfama omtsha mna ndingaya komnye ubhuti kwalapha ekuhlaleni apha elalini othe ekuhambeni kwexesha wafuna intsimi walima waze watyala ikhaphetshu, ikhaphetshu apho entle kunene, ikhaphetshu apho ethandwa ngabantu kakhulu ngoba ihlala ichumile futhi inkulu ukuze ndazi kabanzi ndingaya kuye andicacisele ngabanzi ngokuthi wenza njani yena ukuze ikhaphetshu yakhe ihlale inkulu futhi ibukeka ingaze ifumane izinambuzane.

Kubalulekile kakhulu ukuzitofa iigusha ngoba kuye kuthintele izifo ezizayo nokuthi xa igusha ifumene isifo esithile uyitofe ukukhawulelana nesigulo ukuze singade simhambe amalungu omzimba onke egusha. Ngoko ke kubalulekile ukusebenzisa izitovu ngoba zona ziyakhawuleza ukufikelela kwizifo ezisemzimbeni.

Zininzi izityalo ezinothi zikhule ngexesha lembalela. Sinayo i-okra, sibe nayo amazambane aswiti, sibe nomxoxozi oswiti onothi ukhule ungafumani manzi, sibe neembotyi, sibe nee-peppers.

Ewe, isipinatshi yenye yemifuno endiyithandayo nyhani ngoba iyakhawuleza, siyakhawuleza ukhula kwaye uyakwazi usikha siphinde zizintshulele, sizikhulele uphinde futhi uyosikha. Eyona nto ndizithandela ngayo, sinezakhamzimba ezintle kakhulu kwaye siyakwazi nokungena nakwesiphi na isidlo. Uyakwazi usidibanise nepapa nerayisi uyakwazi ukwenza imifino ngaso usidibanise nomilimili sithi yimifino ke thina ke kwaXhosa. Uyakwazi nokusigreyitha usele amanzi aso.

Into endinoyitsho yeyokuba abantu mabazifundise ukuthenga into abayidingayo kunento abayifunayo. Kubalulekile ufune into oyidingayo kweli xesha siphila kulo. Enye into enokunciphisa umdlalo kukuthi silime apha emakhayeni ethu silime ukuze singathengi yonke into nokuthi urhulumente aveze amathuba engqesho kule misebenzi iphinde nemali abayirholayo abantu noko ithi xaxa.

Obu buchwepheshe obu kunganceda kakhulu ngoba uzokwazi ukuba isityalo sakho fanele esivune nini kungade kufike, singade sityiwe zizinambuzane. Uzokwazi nokuthi leliphi ixesha lokusivuna neliphi ixesha losityala ngoba izityalo ezininzi zahlukile, zinexesha lazo lokuzityala zinexesha lazo lozivuna. Zinazo nomhlaba ezingawuthandiyo izityalo. Obu buchwepheshe bunganceda kakhulu xa banokufikelela kwiifama ngoba okubalulekileyo sifuna ukwakha ukutya okunamandla futhi okunesondlo.

Mamelani ke batshana, xa ungumntu ofuye iinkukhu, iinkukhu uziphatha ngocoselelo awuzibethi iinkukhu ngoba iinkukhu izawuzilwela ikuxhole ulimale. Okubalulekileyo xa ufika kwiinkukhu kwindlu yenkukhu kukuba ufike ubonise uthando uziselise amanzi, uzityise ujonge isibane esenza ubushushu ezinkhukhwini ukuthi sihleli ngendlela elungileyo. Xa ubamba iinkukhu, iinkukhu awuyixinaniseli uyayibamba nje kakuhle ngoba ukuyibamba nokuxinanisela uzawukwenza ukuba ingakwazi ukuphefumla, fanele uyibambe nje kakuhle hayi uyixinanisele.